Okokuqala, ayikho ikhampani engathi faka imali ugqiba iza kunika rholisa amawaka ubomi bakhe bonke. Ithi loo nto le khampani inobuqhophololo injengebhanoyi ezawuvele imrholise mhlawumbi kabini kathathu ogqiba ibaleke, ibe futhi ifumene imali zaba bantu abazisileyo babini.

Ndingamcebisa ngokuthi makaye ebhankini ukuze bakwazi ukumncedisa uba bambonise uba makayibhatale njani imali, okanye bakwazi ukwenza mhlawumbi ukuze bakwazi umlinda afumane omnye umsebenzi, babe etyikitye phantsi isivumelwano saloo nto.

Kuyafikelela vele kumntu wonke kuba uyakwazi uba uyasebenza uthathe ilowuni ebhankini, imalimboleko ebhankini wakhe umzi wakho imali elingeneyo. Futhi uyakwazi nokuthi noba awusebenzi, kuloo malana uyifumanayo uyisebenzise ngokuthi umane uthatha isavenge semali wenze loo nto, uthenge loo nto yokwakha, njalo njalo.

Ndingamcacisela ngokuthi ngokuthi kwi-app awudingi uya kwibhrentshi okanye kwi-ATM ukuze uzincede. Xa une-app uyakwazi uthumelela imali umntu nge-app, uyakwazi uwenza u-Cash Send okanye u-eWallet nge-app uzikhuphele imali. Uyakwazi uthenga umbane nge-app ne-airtime, awudingi uye eshophu, uyakwazi ukwenza iinto ezinintsi nge-app yebhanki.

Ungazivulela ishishini elincinci ukuzoncedisana nemali yakho yomhlala phantsi kubekho imali engenayo, okanye uthengise, okanye ubengunotranspoti wabantu okanye abantwana besikolo.

Ndingathi makhawuyeke umatshonisa ubolekisa imali, uboleke imali abhatale inkunzi ukuze angazuphinda abe nalo ityala.

Ungasiqala abantu ababini isitokfela ngokuthi babe nemali ethile abayikhuphayo nyanga nenyanga bayifake ebhankini. Ayidingi bantu banintsi ngoba isitokfela uyakwazi usiqala nawe usenza njenge-saving nyanga nenyanga. Baqale ngelo, eso sixa sithile nyanga nenyanga basikhuphe basifake ebhankini bebani.

Njengomntu osebenzisa i-app ndingangena kwi-app ndihambe ndiyostopha i-cards ukuze kungabikho kutsalwa kwemali, emveni koko ndiye kwibhrentshi ndiyoxela imeko yam ndikwazi ukwenzelwa ikhadi elitsha.

Njengoko ndingumfundi othandayo uba ndifunde ndingaziva ndikhathazekile ukuba yonke into ingemali, futhi ke xa ingandonezi okanye ingakwazi ndingakwazi ufumana .

Ndithi ngokuhlawula idipozithi yemali, okokuqala, wandisa ithuba loba ufumane ubeseqeleni lofumana loo ndlu. Futhi unako nokuphungula ityala lakho ekubhataleni indlu ukuncedisana nawe ekuthengeni, kuncedisana nawe ekubeni kuluhlu labantu abazokufumana le ndlu.